I-inshorensi yobomi inokubonelela ngokhuseleko lwezimali kwabo abathandayo kwimeko yokusweleka okungalindelekanga, ihlawule iindleko ezifana neendleko zomngcwabo kunye neendleko zokuhlala kwabo baxhomekeke kumfi. Nangona kubalulekile kwabo baneentsapho okanye uxanduva lwezemali kusenokungabi yimfuneko kubantu abangenabo abantu abaxhomekeke kubo okanye izibophelelo ezinkulu zemali. Isidingo seinshorensi yobomi sixhomekeke kwiimeko zomntu kunye neenjongo zemali.

Uba utatomncinci wam uphelelwe ngumsebenzi angenza ibango le-UIF ngokulandela la manyathelo. Okokuqala, khangela ukufaneleka, kumele ukuba ube negalelo kwi-UIF kwaye walahlekelwa ngumsebenzi ngokudedwa, ukugxothwa okanye ukuphela kwekhontrakthi hayi ukuyeka. Okwesibini, qokelela amaxwebhu, i-ID, ifomu ye-UI nineteen evela kumqeshi, ii-payslip zokugqibela ezintandathu, iinkcukacha zebhanki kunye nobungqina bokubhaliswa kwabo bafuna umsebenzi. Okwesithathu, faka isicelo, tyelela iofisi yezabasebenzi ekufutshane okanye ufake isicelo kwi-intanethi ku-uFiling. Okwesine, fumana intlawulo, ukuba zivunyiwe iintlawulo zenziwa ngenyanga, kufanele angenisa ifomu yokuqhubeka nyanga nganye.

Ukunceda umhlobo wam aphumelele ekufakeni isicelo sekhadi letyala ndingamcebisa ngolu hlobo. Khangela inqaku letyala, qinisekisa ukuba lilungile, inqaku elilungileyo ngu-six hundred and fifty nangaphezulu. Amakhadi ophando, khetha elinye elineenzuzo ezihambelana neemfuno zakho. Umvuzo ozinzileyo, qinisekisa ukuba unengeniso ezinzileyo. Uphononongo lweemfuno zebhanki, hlangana nemigaqo ethile yebhanki, qwalasela amakhadi akhuselweyo akulungele ukwakha ngetyala xa kuyimfuneko. Ukunciphisa izicelo, kuphephe ukufaka izicelo zamakhadi amaninzi ngokukhawuleza. Nciphisa ityala, nciphisa amatyala akho ukuphucula amathuba okuvunywa.

Ukugcina imali yendlu nokuyilawula emva koko kunemingeni. Ukonga kunzima kuba kufuna uqeqesho lwezemali, umonde kunye nokoyisa. Ukuguquguquka kwemarike, amaxabiso ezindlu aphezulu, iimfuno zembolekomali kunye nexesha elide elifunekayo ukonga kongeza ubunzima. Ukulawula ikhaya kutshintsha umcelimngeni kwintlawulo zezindlu, iirhafu yepropati, ulondolozo kunye neendleko ebezingalindelekanga, ngokungafaniyo nokurenta, abaninimzi banoxanduva lwazo zonke izilungiso kunye nokugcina.

Ngokuqinisekileyo xa uthenga ikhaya intlawulo yakho yenyanga ibandakanya okungaphezulu nje kwenqununu yemboleko kunye nenzala. Iindleko ezimbini eziphambili eziya kuchaphazela intlawulo yakho yenyanga iyonke yirhafu yepropati kunye neinshorensi yabaninimzi.

Kubaluleke kakhulu ukuyiqonda ngokupheleleyo imigaqo phambi kokuba uzibophelele kwiakhawunti yokonga imali enenzala ephezulu. Izivumelwano zemali zihlala ziqulathe amagatya anokuthi abe nefuthe ekufikeleleni kwimali. Ukubalwa kwenzala, izohlwayo kunye nemirhumo. Ngaphandle kokuqonda okucacileyo ndingagqiba ngendleko ezingalindelekanga, izithintelo zokurhoxiswa okanye iimbuyekezo ezingaphantsi kunezilindelekileyo.

Umalume wam ukwimeko enzima kodwa kukho amanyathelo anokuthi awathathe ukuze alawule imali-mboleko kwaye anciphise iziphumo ezimbi. Nantsi into ekufuneka ayenze makaqhagamshelane nebhanki ngoko nangoko kufanele achaze imeko yakhe ebhankini ngaphambi kokuba angayifumani nayiphi na intlawulo. Ibhanki zidla ngokuba nenkqubo zobunzima ezinokunikela isiqabu okwexeshana. Njengohlengahlengiso lwemali-mboleko, ukucuthwa kwentlawulo okanye ukunqumama okwexeshana ekuhlawuleni.